Kuqakathekile khulu bonyana abantu abalupheleko emakhaya batlhogomeleke, ngombana kukhona esebakhubazekileko abangakwazi ukuthi baye emtholapilo, bayozithathela imitjhoga ekufanele bayithole.

Ubudisi obuqalene nabantu abatlhogomela abantu abalupheleko, kukobana abanye abakwazi ukuthola iinsetjenziswa zemtholapilo ngendlela efaneleko, begodu kutholakala bonyana ngesinye isikhathi nabadosiphambili bemiphakathi abakghoni ukuthi bangenele indaba lena. Kutholakala bonyana abantu labo abanawo umazisi, namkha abasizo izakhamuzi zeSewula Afrika.

Imiphakathi ingabasiza ngokobana kube khona abantu ababakhethako, ukuthi kube ngibo abazobathathela imitjhoga ngemtholapilo begodu babarhelebhe nokuthi babaphekele, abanye babarhelebhe ngokuthi babahlambise.

Bangabandulwa ngokobana bafundiswe ukuthi umuntu omkhulu uyabekezelelwa, begodu awumpheleli ihliziyo, awumrharameji nawukhuluma naye, umnakekela njengalokha nawunakekela umntwana omncani.

Kubaluleke khulu bonyana abantu abadala namkha abalupheleko bahlonipheke, ngombana sinjenjenje kungesibanga sabo, begodu kanti-ke bafana nabantwanyana abancani. Sele balupheleko nemkhumbulo lena, iyalahleka kwesinye isikhathi, umuntu angasakhumbuli bona ubani ngubani.

Ngendaweni yekhaya le, amatlinigi abomakhambangendlwana abafiki.

I-HIV istetjhi sokuthoma, lokha ugula lokhu kusakungena, ngaphambi kokobana kube yi-AIDS.

I-AIDS yona yisigaba lesa lokha seyidlulile ku-HIV begodu namasotja womzimba sele abuthakathaka angasakghoni ukuthi azilwele wona ngendlela efaneleko, sekufanele arhelejwe ngemitjhoga yakhona.

Umuntu i-HIV namkha i-AIDS uyithola ngokuya emsemeni ngendlele engakavikeleki, namkha lokha nakatlhogomela umuntu onakho ukugula lokhu, kodwana ngephutha thizeni kwatholakala bonyana kubanegazi eliphumako lapho, kanti naye umuntu orhelebhako lona unesilonda esivulekileko, bese uyayithola-ke ngendlela enjalo.

Umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola ukugula lokhu, ngingamyelelisa bonyana ukugulokhu akunamraro khulu, nawuzokuthatha imitjhoga yakho ngendlela efaneleko, begodu udle nokudla okufaneleko. Angezenje kwenza umonakalo omkhulu emzimbeni, begodu ungaphila nesikhathi eside.

Amagadango angawathatha kukobana, uyokubawa ikhanselingi, umluleko ngekwezomkhumbulo.

Abantu bangaziphephisa ngokobana nabaya emsemeni baye emsemeni ngendlela evikelekileko, begodu nakukhona umuntu onokugula lokhu abafisa bonyana bangamrhelebha, bafake amadlhavu ezandleni, bakghone ukuthi bavikeleke.

Indlela elula kukobana kulungiswe imitlhatlhana nendlela zakhona, begodu nama-ambulensi la abeseduze ukuze kuthi nakuzokufuneka isizo elirhabako bakwazi ukuthi batholakale ngobuduzane.

Iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko.

Iye, ngewami umbono ngibona bonyana ifakwe emtholapilo, ngombana kukhona ezinye izifo lezi imitjhoga yesikhuwa engakwazi ukuthi izilaphe kodwana imitjhoga yesintu ikwazi ukuthi izilaphe.

Iye, ngibona bonyana iinhlahla zesintu zingafakwa emtholapilo, ngombana ziyakwazi ukuthi bona zilaphe okunye ukugula iinhlahla zesikhuwa ezingakwazi ukuthi zikulaphe.

UmNyango wezePilo ungabakhuthaza bona bayenze amakhampheyini ngamalanga, bangakhetha ilanga abalibonako ukuthi abantu, babakhona ngobunengi etlinigi, bakghone ukuthi babakhuthaze ukuthi, iinhlahla zesintu lezi bazisebenzise khudlwana.

Iye, ngokubona kwami, ngibona bonyana ihlangano yezepilo ephasini, iyayenza imizamo yokobana iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko.

Into engasiza khulu kukobana, ihlangano yezepilo ihlanganyelane nehlangano yeenhlahla zesintu. Kulapho-ke kungathuthuka khona msinyazana ukubona iinhlahla zesintu zitholakale emtholapilo.

Ngewami umbono bengibona bonyana kufanele ziphuthelwe njengeenhlahla zesikhuwa, ngombana nazizokuphuthelwa njengeenhlahla zesintu, lokha nabaziphuthela emakhaya, kukhona abanye abangafika nazo emakhaya sele sezikghuthulekile.

Iye, kufanele bafundiswe abonesi, nabodorhodere ematlinigi ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, ngibona bonyana abodorhodera eembhedlela kufanele basizane nabalaphi bendabuko ngokunye ukugula, ngombana kukhona okunye ukugula okungekhe imitjhoga yesikhuwa isize kodwana abalaphi bendabuko ngeenhlahla zabo zesintu bakwazi ukuthi barhelebhe.

Awa, angiboni bona kungaba mkhumbulo omuhle lowo, ngombana isiguli esinye nesinye siyasidinga iphrayivesi yaso. Nangabe kuzakubanjalo kuzakoste kube khona igumbi la kuhlolelwa khona, kungasi kube kuhlolwe hlangana nawo wokumuntu.

Awa, ngombono wami ngibona zingabekwa endaweni yinye, kodwana zibe sekamureni yinye, bese zihlukaniswe kutlolwe kubalezi mitjhoga yesintu lena mitjhoga yesikhuwa.

Iye, mina nginekolelo yokobana kusazokwenzeka bona imitholapilo, ibambisane neenyanga kanye nezangoma.

Ngokubona kwami ikambiso ekufanele ilandelwe ngokubambisana kwemitholapilo nabelaphi bendabuko, kukobana isiguli nasifika ngemtholapilo bamhlole abahlengikazi ngendlela evane bahlole ngayo, ebese nababonako ukuthi ukugulokhu bona kungaphezu kwamandlabo ekhathi-ke bathatha iintambo bazinikele abalaphi bendabuko.

Awa, ngibona bonyana imitjhoga izakuhlala ngetlinigi namkha ngesibhedlela, bese izakusiwa lapho kulatjhelwa khona umuntu, sele sekhulunyiwe kwahlanganiswa ikulumo bona iye, kurerhe-ke manje, thina singabalaphi bendabuko angeke sikwazi ukuthi simrhelebhe umuntu lo, kodwana udinga isibhedlela namkha itlinigi akwazi ukuthi athole imitjhoga yesikhuwa.

Eqinisweni, ngibona bonyana ngurhulumende ekufanele angenelele.

Iye, nangabe kuvumelekile bangalithola irhelebho.

Urhulumende angakhulumisana nehlalakuhle ephethe zeemtholapilo iphasi mazombe babonisane, ukuze ukuthi bakwazi ukuthi abantu barhelebheke.

Isizo elirhabako, kulokha umuntu adinga irhelebho ngokurhabekileko.

Ziqakatheke khulu, ngombana kutholakala bonyana abanye abantu abanazo iinthuthi, ezingabasusa emakhaya zibase emtholapilo, namkha eembhedlela. Ngonobangela wokuthi sebaphatheke khulu ukugula kuyabagandelela. Yeke nakukhona ama-ambulensi, bayakwazi ukuthi bawafowunele akghone ukufika ngesikhathi.

Iintjhijilo ezibakhona kutholakala bonyana ziyafowunelwa iinthuthezi, kodwana zingafiki ngesikhathi ziriyade. Yeke ebese lokho-ke kwenza umonakalo omkhulu emntwini ogulako, kutholakala bonyana ugula kumcindezela khulu, angasakghoni nokuthi akwazi ukuthi azisukumele lahleli khona namkha la alele khona. Yeke abanye bagcina sebabhuba ngonobangela wokobana isizo elirhabako lithathi isikhathi eside ukufika.

Iindlela ezimbi zikhandela, ngokobana iinthuthi zesizo elirhabako azikghoni ukuthi, zifinyelela endaweni le, la kuneendlela khona ezingakhambekiko. Bazokufowuna bakutjele bonyana nibahlangabeze ndawana thizeni.

Zingabasiza ngokobana kube khona indawo la zihlala khona duze nendawo enye nenye. Ukuze zingahlali ngemakampenazo. Zihlale ngaphandle kwendawo enye nenye, khona ukuthi nakuzokuba nesizo elirhabako endaweni zikwazi ukuthi zitholakale msinyazana.

Iye, ngokuya ngami bekufunakala, bonyana isizo leenthuthi ezirhabekileko beziyatholakala ngendaweni yekhaya, ngombana ngebusuku nje, kuba banengi abantu abadubulanako, begodu kwesinye isikhathi kuba khona abantu abagulako ngobusuku. Kutholakala bonyana zikude khulu ukuthi zifinyelele ngendaweni yangekhaya le.

Amaziko weencimamlilo, ngendaweni yekhaya azikho.

Iye, bayafundiseka ngendlela efaneleko, bonyana bangasebenzisi izinto ezingabangela bonyana kube nomlilo.

Bangayeleliswa ngokobana kube namakhampheyini qobe veke, bakghone ukuthi babakhumbuze njalonjalo ngobungozi bendawo abakiyo.

Kulula khulu, ngombana ihlangene begodu isemaduzelana khulu. Yeke ngiyoke into eyenza bonyana kube lula khulu, bonyana ilumathe umlilo yoke ngasikhathi sinye.

Iye, abantwana bangafundiseke ngobungozi bomlilo, ngoba esikhathini esinengi ngibo abantwanaba, abathandako ukudlala ngemlilo le.

Ngombono wami, kungaba bacimimlilo abalisumi abangadingakala.

Umuntu angaphepha ngokobana, aphathe ingubo ayithele ngamanzi, aziphuthele ngayo begodu agijime akghone ukuthi aphumele ngaphandle.

Indlela elula kukobana kufunwe ihlabathi, kurhatjhwe yona solanka kusalindwe besizo elirhabako.

Asibonakali lula, kodwana-ke abaphenyi, bona bayakghona ukuthi basifune, basithole bakwazi ukuthi bayelelise abantu, ngokobana khuyini okube sisusa somlilo.

Umuntu okufanele afundise emphakathini wendawo yemitlhatlhana ngokuvikeleka komlilo, babantu besizo elirhabako, kanye nabadosiphambili bendawo.

Indlela elula yokucima umlilo endaweni enesiminyaminya semithi, namkha imizi, kulokha nakufika abantu besizo elirhabako, ngombana banezinto ezidingakalako begodu zizokusiza khulu ukobana kucime umlilo lo, ngokurhababeka.

Iimphathimandla kufanele zivakatjhele indawo kahlanu ngonyaka, emajimeni wokuyelelisa ngobungozi bomlilo. Khona ukuthi abantu bangakghona ukuthi bakhumbuzeke la sebalibele khona, bonyana umlilo thizeni, othomeke ngalendlela lena ucima bunjani.

Ngicabanga bona umraro ungaba khona, kukobana basengakabi banengi khulu. Abalifinyeleli inani elifunekalako ukuze babakhele isibhedlela.

Umraro lo ungararululwa ngokobana nabathumela imitholapilo ebomakhambangendlwana, kufanelwe ilandelwe zimveni zamapholisa ezimbili namkha yinye.

Mina ngesingami ngibona ingasi yihle khulu into abayenzako lena, ngombana kungibo abadosiphambili. Kufanele sibone ngabo ukuba kuyayiwa eembhedlela zakarhulumende. Sele bona bayiwa eembhedlela ezizijameleko namkha ezingaphetjheya, kutjhukuthi bazama ukusivezela okobana azisebenzi ngendlela ekufanele zisebenze ngayo iimbhedlela zakarhulumende lezi.

Isisombululo salokhu kungaba kukobana nakufowunelwe i-embulesi ibizwa, ikhambe neveni yamapholisa.

Awa, angeze kwayiphungula imijeje emide ngemtholapilo.

Akekho umuntu ekufanele asolwe ngakho lokhu, ngombana bebangacabangi abahlengikazi ukuthi ihloko le ingaze yenze umuntu abhubhe. Namkhana yena umuntu obhubhileko lo, azange akhulume kusese nesikhathi bonyana ihloko le imphethe kangakanani.

Batjho ngeembhedlela zakwarhulumende abaphatheki kuhle, kodwana kulezi zangeqadi awa batjhejeka kuhle khulu begodu msinyazana.

Iimbhedlela ezizijameleko kulezi la abantu babhadala khona imali, ukuze bathole irhelebho. Namkha i-medical aid ngiyo ebarhelebhako, ukuze ukuthi bakghone ukuthola isizo eembhedlela lezo.

Awa, ngibona kungasi yinto ehle khulu leyo. Sele basola bona isiguli siloyiwe abasifunele irhelebho, bangabi kukuthi bayasijikisa kuthi sizikhambele sona siyozifunela irhelebho.

Yingoba zisuke zirhabile zirhabele ukuyokucima umlilo la kuvutha khona umlilo, namkha la babizwe khona baziswa bona kunomlilo ovuthako.

Ngokwazi kwami bayahlala ngekampeni, balinde la kuzakufuneka khona isizo elirhabako.

I-uniform yabo le iqakatheke khulu, ngombana iyabavikela ekutheni bangatjhi. Namkha lokha sele babambe umlilo, umlilo ungafinyeleli esikhumbeni sabo msinyazana.

Ngombono wami ngibona bona uvumelekile bona ungababiza, ngoba sele uzobabiza sewubhalelwa kuwulawula, uzokwenza umonakalo omkhulu khulu emphakathini.

Ngicabanga bona kunento namkha umtjhini abawuberegisako, ukuze bakghone ukubona namkha ukuthola bona isisusa somlilo kube yini.

Iye, ungalumatha bekutjhe.

Angeze kwakghonakala, ngombana ngendlela ezisondelene ngakhona. Kunekghonakalo vele yokobana munye nawutjhako, ilumathe eminye le.

Nakunjalo bayazama ukuthi basipreye ukufikelela la kufika khona. Sele lingafiki iphayiphu leli, ngokubona kwami nokucabangela, ngicabanga bona mhlawumbe barhatjha amanzi ukuqhubekela phambili.

Ngicabanga bona igadango lokuthoma, kukobana uyibeke endaweni ererhe owaziko ukuthi nanoma kungathoma kuthi kulumatha umlilo, angeze yakghona ukuthi umlilo ufinyelele kiyo msinyazana.

Engingakwenza mina ngingimi, ngingabatjela bona nyana abafune izingubo bazithele ngamanzi izingubezo, bese bayaziphuthela bona bese bagijimela ngemnyango bakghone ukuthi baphume.

Isizo lokuthoma eningabanikela lona, kukobana nitjhege bona akekho mhlambe obhalelwa kuphefumula namkha njani. Nangabe kukhona obhalelwa kuphefumula, kufanele nizame ukuthi nenze into le ebizwa ngokuthi yi-CPR, bese-ke nisoje nilinde bonyana ama-ambulence afike.

Iye, ngicabanga bona uvumelekile bona ungasoje uzama ukuwubhula umlilo lo. Kuze ukuthi nabafika besicimamlilo, kutholakale ukuthi sowuzamile nokho ukucima la ukghona

Ngingamyelelisa ngokumtjela bonyana iintambo lezi, nazingathola umlilo omkhulu odlula amandla wazo, zingenza umonakalo wokuthi kungatjha nokutjha ngendlini ahlala kiyo le.

Ngicabanga bona nawuwubhula ngamanzi, uwenza bona ube namandla khulu umlilo lo. Ye-ke yingakho esikhathini esinengi ngiye ngibone bathela ihlabathi.

Isiqiniseko sokuthi ikoloyakho iphephile emlilweni, ngicabanga bona kufaze uyibeke kude, kungaba mhlambe amakhilomitha abe ngu-five.

Kufanele abe ne-fire extinguisher.

Umphakathi ungayelelisa abantwana bonyana nabadlala ngomlilo, bazokubanga bonyana utuke. Bese kuyatjha begodu-ke kungenza umonakalo omkhulu, kungatjha izindlu bekubhubhe nabantu.

Iinkhukhula kulokha izulu lina khulu ngomoya begodu kuba mamanzi amanengi agijimako, akhamba nezindlu begodu nabantu. Abangela ekutheni kuthi kube nomonakalo nabantu bebabhubhe.

Iinkhukhulezi kanengi zibe sendaweni eziseduze namalwandle khulu.

Iye, kungaba nengozi ekulu khulu, ngoba kungenzeka ukuthi kukhambe namanzi.

Kuqakathekile bona nibase emtholapilo, ngoba kungenzeka bona bathole amakhaza. Ye-ke kufanele nibase emtholapilo ukuze ukuthi bazokuthola ukwelatjhwa.

Kufanele bona kubizwe iimphaphamtjhini zesizo elirhabako. Ye-ke ngibo-ke abangakghona ukuthi bafinyelele lapho begodu babahlangule.

Kufanele uphathe into le ebizwa nge-first nge-first aid kit, uphathe ukudla, amanzi, bewuvule ne-location efowuninakho, wenzele bona nawungadurha bakwazi ukuthi abantu bathole i-location yefowunakho, bazokukghona ukwazi ukuthi ukuphi nendawo.

Ekungafanele kwenziwe kukobana alaliswe endaweni ererhe, khona lana azokwazi ukuthi besizo elirhabako nabafikako bakwazi ukumhlangula ngendlela efaneleko.

Iye, bakwaKabini ngibo ekufanele bhadale iindleko zokufulela kabutjha.

Ingarhelebha i-GPS, eendaweni ezinjalo.

Iye, kufanele bakatelelwe bonyana baberegise iinkhandelambeleko, ngombana sele basidisi njalo abanye kutholakala ukuthi basese bafundi eenkolweni thizeni. Ye-ke ngubani ozokuhlala ekhaya atlhogomele abantwana.

Umbono wami uthi ayikho into enjalo, iinkhandelambeleko aziphikisani nekolo yesintu

Kutlhayela kweenkhandelambeleko.

Ngingabahlathululela ngokobana ngibatjele ukuthi iinkhandelambeleko, ngilokha kuberegiswa imitjhoga eyenza bona umuntu angakghoni ukuthi athole abantwana esikhathini sanje. Begodu uzatkuhi lokha nakayekela ukuberegisa iinkhandelambeleko, bese-ke uyakghona ukuthi athole abantwana.

Iye, kuyasiza lokhu ukuthi bangazithwali basese bancani.

Iye, ezinye zakhona zibangela amagulo, kuya ngokuthi umzimba womuntu uphendula njani kileso sikhandela-mbeleko umuntu asiberegisako.

Awa, bangaziberegisa nie.

Awa, angeze bakuflathela.

NguZimu nabezimu, njengoba kutjhiwo bona umntwana uyaphiwa awuzikhetheli.

Iinkambiso ezikhona zokuhlela umndeni, kukuthi uthatha amapilisi, ungahlaba umjovo okhunye ungahlala ungayi emsemeni, kokhunye kungenziwa lento ebizwa nge-pull out ngesikhuwa.